Le nna ke fumana mehala ya spam, mehala, dikadimo, di-insurance le melaetsa e record-ilweng e sale pele. Ba tla ka nako le hae e le e fe, e sita le nakong ya mosebetsi. Ho di qoba, ke thibela dinomoro ka mora mohala o mong le o mong. Ke boetse ke sebedisa di-spam filter ho shebella dinomoro tse sa tsejweng, empa ke ntse ke sheba di-missed call-e ebang ke ntho ya bohlokwa na?

Ha ho mohla ke phatlalatsang ditaba pele ke di netefatsa. Taba ya pele, ke hlahloba hore na dibaka tsa ditaba tse tshetjwang di a tlaleha na. Jwale ke sheba letsatsi, mohlodi le dintlha. Ha e ba e sa tiisetswe ke mehlodi e tshepahalang ha ke arolelane, nnete e tla pele ho lebelo.

Nka qala ka ho leka Wi-Fi ka bo nna ho netefatsa. Ke tla tlaleha ho mookamedi library library bona ba sebetsanang le tshebeletso. Ha eba lokisitse haufinyane, ke tla ikopanya le masepala kapa lefapha la thuto la, ya lehae. Ka ha ke bona ba ikarabellang bakeng sa diphihlelo ya internet-e dikolong le di-library. Bana ba hloka Wi-Fi e tshepahalang bakeng sa mosebetsi wa sekolo, mme ke tokelo ya bona hoba le diphihlelo.

Tjhe, ehlile di-company tse ding ba itukisetsa hantle, ba sebedisa di generator-a, matla a letsatsi kapa di-battery tsa backup ho tswela pele ka mosebetsi. Mosebetsing wa ka ha hona le loadshedding, re boloka mesebetsi kgafetsa, re fetohele mesebetsi e sa hlokeng motlakase kapa re sebedise di-hotspot tsa mehala le di-laptop tsenang le di-battery tse charge-iweng. Mafapha a mang a rera mosebetsi wa ona ho pota-pota kemiso ya loadshedding hore a dule a beha ditholwana. Tsohle di mabapi le ho itukisetsa, ho ikamahanya le maemo.

Kgaitsedi, founu ya ka ya nthusa haholoholo hona jwale haholoholo ka App e bitswang Chat GPT. E nthusa ho ngola dikopo tsa sekolo, le ho ngola mangolo ka pele, le ka mokgwa o hlakileng. Ke e bolella fela seo ke se hlokang mme e mpha moralo o felletseng. Ho tshwana le hoba le mothusi wa ho ngola ka pokothong ya ka.

Dumela. Ke rekile router lebenkeleng la hao mme hona jwale ha e sebetse hantle. E dula e kgaoha mme e keke ya dula. Ke kopa ho tseba hore na nka fumana e nngwe jwang? Na ho tla le receipt ya ka kapa lebokose? Hona na e ntse e le tlasa warranty? Ke kopa le nkeletse ka mehato eo ke lokelang ho e latela. Ke a leboha.

Ke nahana hore bothata ke hore ke rekise ntatemoholo founu ya sejwalejwale, empa ya mo ferekana haholo. O ne a batla e bonolo eo a ka e sebedisang ha bonolo. O nnile a lla hobane a ikutlwa a ferekane mme a qhelletswe ka thoko. Ke tla e ikgutlisa, mme ke mo fumanele founu ya motheo e nang le dikonopo tse kgolo le screen-e e hlakileng.

Dipontsho tsa kgale tse fitileng di ne di shebane le, haholo setso le thuto. Ke nahana hore diketsahalo tse kang le Grahamstown festival di entswe hantle. Dipontsho tsa kajeno ke tsa sejwalejwale jwalo ka design empa tse ding ha di na botebo ba setso.

Ho na le dintho tse ngata tseo motho a ka di etsang ho qoba ho jewa ke bodutu kapa ho jewa ke bodutu. So batjha le batho ba bangata ba se ratang ke ho shebella difilimi tse fapaneng, haholoholo tse ntjha. Ho na le dikgetho tse ngata moo ka di shebellang internet-eng. O sebedisa data e kae ho shebella difilimi? Na o dula ona le yona? O nahana hore di-company tsa difilimi di ka nolofaletsa barati ba difilimi jwang mabapi le data e felang ka pele?